Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference gonne ga jaanong go dirisiwa masela a mantle mme a kopangwa le masela a Sekgowa, a segompieno a gone jaanong, o kgona go ithutela mosese o montle go ba yona hempe e o e aparang gore o tsamaye o ye kwa di-conference-eng.

Ke moaparo wa letoisi goba mojikisa o apere ka hempe ya gago le yona tšale goba ke moaparo o montle e le tota ka gonne o sireletsa goba o kgabetsa ona mmele wa gago fa o apere o a lebelelega mme ebile o nna le tlhompho le seriti.

Ga ke akanya gore diaparo tsa Sezulu kgotsa sa Sexhosa ke tsona tseo di rotloetsang bašwa gore ba apara meaparo e mekhutshwane mme ba tlhagisa mebele ya bona gonne fa o sa itlotle ke gona fa o simololang go apara jalo, fa o apere diaparo tsa setso go a tlhaloganyesega mme fela fa o ya marekelong o ba o reka diaparo tse dikhutshwane tse di tlhagisang mmele wa gago kaya gore ga o itlhomphe.

Fashion-e, dibaga le diaparo tsa go ikgabisa di bontsha gore o motho wa setso sefe ka gore re a itse gore ma-Xhosa le ma-Zulu ba na le tseo ba di rwalang e leng tsona dikuane go kaya gore ke ma-Zulu, ba-Tswana ba na le dituku tseo ba di rwalang mme le masela a bona a farologana, re kgona go bona phapang ka sona seo.

Mosadi fa a nyetswe o tshwanetse go itlhompha, o tshwanetse go thibeletsa mmele wa gagwe, ga a tshwanela go bontsha lefatshe ka bophara mmele wa gagwe. Ke a re jalo gonne fa o dira jalo o nna le seriti mme ebile o bontsha tlhompho le tlotlegang go monna wa gago le setšhaba se tlile go go tlhompha sa tlhompha le monna wa gagwe mme fela fa o sa apara setšhaba ga se ke go tlhompha monna wa gago.

Diaparo tsa setswana go le gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo gonne a kgona go nna sebaka se se leele fa a a omisitswe mme a dirisitswe gore a dire diaparo. Maina a meaparo ya Setswana ke letoisi, ke makgabe, ke tshega.

Ke akanya gore kamano e e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke gore mo segompienong o kgona go apara diaparo tsa setso ka metlha le ka matsatsi, ga o pateletsega gore o apare setso fela. Diaparo tsa basadi di di kgona go kgabesitsweng gantsi ka masela a rona a Setswana a letoisi, a mejikisa re be re ipela ka setso sa rona.

Re apara diaparo tsa mofuta wa go diriwa ka matlalo e leng ona makgabe le ditshega le mejikisa le tsone di seanamarena mme ebile di a fetoga ga dingwaga di ntse di tsamaya ka gore batho ba ile ba dirisa masela a Sekgowa ka go kopanya diaparo tsa setso sa rona le diaparo tseo di apariwang mo metlheng ya segompieno ka jalo go fetogile go le gontsi, batho ba latlhile setso sa bona.

Ke akanya gore di ka tshela mmogo gonne o kgona go dirisa masela a setso sa rona mme wa ithokela mesese, wa e kopanya e le nne lesela le le lengwe kgotsa wa ithokela tsona dikgete e ka nna le tsona dihempe ka jalo diaparo tsa segompieno go nna bonolo gore o di apare mme o sa latlhe setso sa gago di a nyalana ga di farologane go le go kalo.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa ka mokgwa o basadi ba aparang ka teng ka gore basadi ba kgona go boloka mebele ya bona fa ba apere. Fa o apere dikgethe tse di telele kgotsa yona mesese e me telele wa tlhoma pega mme o boloka mmele wa gago mme ditso tse dingwe tsone di dira gore o seke oa a tlhomphe ga gonne mmele wa gago o a tlhagelela fa o apere mme diaparo tsa setso setso di na le seabe se se ntsi mo go bolokeng ngwaoboswa gonne ga re lebale kwa o re tlhagang teng ebile re dira se bo ko gore ba rona ba neng ba se dira ka go tlhokomela mebele ya rona.